Ngizozizwa ngiphoxekile noma ngiphatheke kabi. Njengoba lokhu kuzoba nomthelela emhlanganweni engiya kuwo. Okokuqala, ngizoba nezinye izinketho zokuthola usizo lokulungisa imoto ngokushesha noma ngicele ukuthi ngibe nezinye izindlela zokuhamba ukuze ngize ngesikhathi esifanele emhlanganweni.

Kungamele kuthuthukiswe izinhlelo zokuphepha ezinzima ezifana nokubekwa kwezinjini zokubheka izimoto noma ukubandakanya amaphoyisa ezindaweni ezithintekayo ukuze kuvinjelwe amacala okuhlukunyezwa futhi izinkampani ezifana ne-Uber ne-Bolt zingase zisebenzise izinhlelo zokuxhumana eziqondile nabahlinzeki bezinsizakalo ukuze kuthuthukiswe ukuhamba okuphephile.

Ngincamela ukuhamba ngamabhasi ngoba iwona ashibhile kunamatekisi. Okunye futhi amabhasi wona awahambi efunana nabantu ezitobhini. Uma umuntu engekho endaweni yokugibela liyahamba ibhasi noma umuntu uma ongalimisanga alimi lona. Kanti itekisi yona ihamba ibheka abantu futhi iyama ezindaweni zokugibela incenge abantu ukuthi mabagibele. Lokho kungaholela ekutheni ugcine usufika late noma usufika sekwedlule isikhathi lapho oya khona.

Ngizizwa ngikhathazekile futhi ngicasukile ngabantu abafana nobaba uNdlovu, ngoba ukuziphatha kwabo okungalungile emgaqweni kubeka izimpilo zabanye engozini. Abashayeli kufanele babe nozwelo futhi bahloniphe imithetho yemigwaqo ukuze kuqinisekise ukuphepha kwabantu.

Ezokuthutha zomphakathi zingalungiselewa kahle ngokwandisa izithuthi ezifika kalula ezindaweni zasemakhaya zibe nesikhathi ezimisiwe, ezihambisana nezidingo zezikhulu. Kumele futhi kube nezithuthi eziphephile ezinethezekile futhi ezinezinsiza ezifanele abantu abadala, njengokukhuphukela kalula nezihlalo ezikahle.

Ubuchwepheshe obufana nohlelo lokusebenza lwe-Google Maps noma i-Move It, bungakusiza ukwazi amahora okubhalwa kwamabhasi ngesikhathi sangempela. Lolu lwazi lwenza kube lula ukuhlela uhambo lwakho futhi ugweme ukulinda isikhathi eside.

Ngingavuka ekuseni ngihlole imoto ukuze ngiqinisekise ukuthi iphephile, bese ngithutha abantu abadala baye esontweni. Ngiphinde ngibe nesibopho sokubathutha uma beya emithanjeni yokwezolashwa noma emicimbini yesonto.

Ngizizwa ngikahle ngezinzuzo zemvelo zezimpahla zikaloliwe ngoba zinciphisa ukukhishwa kwama gass angcolisa umoya. Futhi zingathatha inqwaba yezimpahla ngesikhathi esisodwa. Isikhathi sona sezokuthumela siyangithinta ngoba uloliwe angathatha isikhathi eside uma eqhathaniswa nezinye izithuthi.

Ezokuthutha zomphakathi zingakanywa ngendlela enezihlalo ezinethezekile eziphansi nezinezibambo zokubamba ukuze kube lula kulaba abantu abadala uma bengena noma bephuma. Kumele futhi kube nokuhleleka okuhle okuhlanganisa izimpawu ezicacile nezaziso ezilalelwayo ukuze kusize labo abanokukhubazeka kokubona noma kokuzwa.